Ke bona e le kakanyo e ntle gonne, e ka thusa batho gore ba sa ya patlelong kwa go tletseng ko teng gonne gona le sephetephete go na le batho ba le bantsi.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana fela mo metshamekong ya mo magaeng kgotsa, mo lapeng go ya ko patlelong ya metshameko, gona go fokoditse ka go se dirise madi a le mantsi, le go se ye ko go tletseng batho o irile dilo di be bonolo ka go lebelela metshameko mo megaleng.

Motshameko wa gompieno o ka tshamekiwang mo megaleng ke motshameko wa kgwele ya dinao mo go na le batho ba e le gore go a gaiswana mo teng go fiwa dineo tse di rileng kgotsa, o kgone go fitlhela madi ka tsona dilo tse ntseng jalo mo megaleng ya matheka, mo go tshamikiwang le batho ba bangwe ba ba leng ko dinageng tse di leng kwa ntle.

Go ya ka nna gago ame ka gope gonne, motho wa ikgethela gore ena o batla go ya patlelong kgotsa, o batla go lebelela motshameko a le ka fa gae kgotsa jang.

Ke rata temana ya gore o kgone go tshameka o dirisa sellathekeng sa gago o ntse mo bolaong, o sa ye gope kgotsa o sa ye patlelong.

Gore motho a kgone go fitlhelela metshameko a e ratang mo selelathekeng, go batlega gore a dirise data, data ke yone e batlegang gore a e dirise o kgona go fitlhela metshameko e yena a e ratang. Nna ke le esi ke rata motshameko wa kgwele ya dinao.

Motshameko wa me wa mmamoratwa wa mo inthaneteng ke motshameko wa kgwele ya dinao mme o na o kang ama ka gore ke nna ntse ke dirisa mogala wa me ke sa khutse, ke sa dire tse dingwe tse tshwanetseng ke di dire mme seo, ke se bone e le ntho e sa siamang.

Fa o batla go tshameka metshameko ya mo inthaneteng, o tlhoka mogala wa gago wa letheka le data gore o kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng. Ke tsone dilo tse o ka di tlhokang go lebelela motshameko o wena o ratang. Mme, hona nna ke ithatela motshameko wa kgwele ya dinao gonne, o bonolo ebile o kopanya batho ba le bantsi.

Fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng mme, a sa batle go dirisa data e kwa godimo a ka tsentsha selo se bareng ke Wi-Fi gore a kgone go fitlhela metshameko e a ratang, a e tshameke gona mo. Ebile, batho ba le bantsi ba tshameka metshameko eo bosigo gonne ba bangwe ba o kry-a ba sa kgone go tshwarwa ke boroko bosigo.

Metshameko ya inthanete e ne e se teng mo nakong ya bogologolo gonne, megala ya matheka ne e se teng mo nakong ya maloba e fitileng. Mme, yone e ira matshelo a rona a tokafale gonne ha go sa tlala le ko patlelong ya metshameko go tshwana le mo nakong e e fitileng.

Metshameko ya mo inthaneteng e kotsi thata ka gonne, e kgona go dira gore motho a nnele mogala wa gage wa letheka, a fapolose tlhaloganyo ya gage ko dilo tse dingwe tse tshwanetseng a di dire a finyelele mo tsona. Mme, nna ke ntse ke nagana gore go ka nna botoka fa megala ya letheka e ka dirisiwa gore e batlisise batho tiro.

Metshameko e o ka e fitlhelang mo inthaneteng e le goreng e bonolo ke motshameko wa kgwele ya dinao. Gonne, e tshamekiwa ke mongwe le mongwe. Mme, batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko eo ka gonne, ba bangwe ga bana megala ya matheka, ba bangwe ga ba na madi a go reka yona data.